Ha ba tlameha ho bua le batswadi jwalo tlamehile o hlomphe batswadi ba rona ba santsane ba phela. Ha se hore ha o bapalla di e-sports, o so le betere kapa tlamehile o nkele batswadi ba hao fatshe. Tlamehile o hlomphe ka mehla le matsatsi ohle mme ha o hlompha batswadi ba hao e-sports ena ya hao ya papadi ya bolo mme o ka atleha haholo bophelong. Empa ha o na le tello, o kekebe wa tswella bophelong.

E-sports ke papadi ke papadi eo kgonang ho ikwetlisa ka yona marang rang. Ee e-sports ke papadi ya nnete mme ha bapala e-sports o ikwetlisa kelello.

Ke hloka ho romella masepala wa rona ba motse lengolo hore a entse di baka moo ho tla ba nang le di baka tse ngata tsa hore re ikwetlise di seke tsa ba toropong fela hobane re keke ra kgona ho ya toropong re lo ikwetlisa mme re kgutlele hape ka hara lekeishene. Re lokela hore re ikwetlise ka hara lekeisheneng la rona ho bane le di baka moo re tla ikwetlisang teng ha re kgutla dikolong le ha re kgutla mesebetsing hore re dule re matlafetse mmeleng le kelello e kgone ho matlafala.

Ha ba tshwanela ho hatella maikutlo a rona, ba re motho o mong le mong o tshwanetse hore a mathe ho comrades marathon. Ho na le batho ba baholo bao ba kekeng ba kgona hore ba mathe mme senana e tlaba ya kgetho ya motho. Ha a batla ho matha kapa a sa batle hobane ha se kaofela motho batho ba batlang ho matha mme ba bang ha ba rate ho matha. Ba bang ba na le di papadi tseo ba ratang ho di etsa ntle le ho matha.

Ke tlo mo eletsa ka hore a seke a sebedisa kaofela mme jwalo ka ha a fumane dikete tse makgolo a mararo, mme a ka nka feela di sekete. Mme tsena tse pedi a di beha, a ithekela ntho tseo a di ratang kapa tseo a di hlokang. Mme a qalella hape hore a bapadise sekete sena, a kgone ho hlola hape hona moo ho e-sports.

E re thusa haholo hobane re le setjhaba sa Afrika Borwa re lokela ho ya mo di papading tsa mehope ya lefatshe, re lo tshehetsa bana ba bo rona ha ba bapala ena ya lefatshe. Mme e re thusa haholo hobane hona le batho ba bang ba sa kgoneng ho finyella mo, mme e ba thusa hore ba ka nna ba shebella di television tsa bona kapa ba mamela ona masedinyaneng a bona.

O lokela hore a ikwetlise ka mehla le matsatsi ohle mme ha kgutla sekolong a nke hora ho isa ho hora tse pedi. A tlwaetse mmele ho ikwetlisa ka mehla le matsatsi ohle. Mme ha o na le di tlhodisano, o tla tswella a hape di tlhodisano tseo.

Ho bapala papadi sekolong ho thusa haholo le hore kelello ya hao e phole mme ebile e sebetse hantle di thutong tsa hao tsa sekolo. E nahane hantle mme e thusa haholo le dikolong tse phahameng hobane ha o se o qetile matric wa hao, wa kgona hore o ye di papading tse kgolo. Mme tsa bolo tsa bo netball o bapalle moo, mme di hlopha tseo tse kgolo di o nke mme o di sebeletse. O bapalle ho tsona.

Mefuta ya di papadi e ngata haholo sekolong. Nna sekolong sa ka ene e le mefuta e mehlano ya di papadi mme nna ke ne ke kenela papadi ya ho matha. Hobane e ke yona papadi e ke e ratang haholo hobane e etsang mmele wa ka masole ebe dula ele hantle, mme e bile e etsa le hore ke dula ke le mafolofolo ka di nako tsohle.

Ke thabile haholo hobane ho tlo ba na le di tlhodisano tsa World Cup ya e-sports selemong se tlang mme batjha ba lokela hore ba ikwetlise ka botlalo. Mme ebile ba etse hore ba hape di tlhodisanong tsena tse tlang tsa selemo se tlang, mme ke thabile haholo.

Nna ke rata ho bapala Betway hobane e nthusa ka hore ke ba ne le lekeno leo ke iketsetsang lona mme ebile ke app eo ke e kenyang founung ya ka mme e sebetsa ka data. O lokela o reke voucher, mme ka voucher eo ke hona moo o kgonang ho bapala betway ka yona. E na le mefuta e mengata haholo ya di papadi. Wena o kgetha o tsebang hore wa utlwisisa ebile wa o rata.

Nna papadi e ke e ratang je ho matha hobane e thusa ka hore mmele ha ebe o na le mmele o moholo, e etsa hore mmele oa hao o a fole mme ebile e thehola le mafura mmeleng. E etsahale hore o dule o o matlafetse ka mehla ohle. Papadi ena o ka etsa ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano mohlomong ho isa hora ho isa ho hora tse pedi kapa tse tharo. E o thusa haholo ho matha.

Rona papading ya rona ya ho matha, re ikwetlisa ka mehla le matsatsi ohle. Re ikwetlisa hora tse pedi ho isa ho hora tse tharo mme bile re dula re nwa metsi, re ja di tholwana le meroho. Hotle mmele ya rona e dule e matlafetse. Dijo tse nang le mafura le tse nang le mafura le tsenang le tswekere ga re dije hohang.

Rona le lelapa la ka, re ka etela Klearance mo ho nang le tlhaho teng, re ke re lo etsa di papadi tse fapafapaneng, re ke re lo phodisa di kelello mme e bile re ke re lo ithabisa.